Ukubambezeleka kweenqwelomoya kunganeziphumo ezibi ezinjengokuba umntu angaphoswa ngumhlangano obalulekileyo aya kuwo. Kanti bambi ungafika besiya kwiimviwo okanye kuthethathethwano lokufumana umsebenzi, i-interview. Ngoko ke umntu athi asokuba leyithi loo nto yenze ukuba aphosane nelo thuba. Futhi oosomashishini bangaphosana nemali enintsi kuba kaloku ixesha ngalinye liyimali.

Kubalulekile ukuba umntu xa ediniwe eme aphumle. Kungcono kakhulu ukuma kwindawo yokhwetha amafutha emoto kunoba umntu ame ethafeni. Nangona zizininzi iziganeko ezihlayo kutshanje kodwa indawo engcono yile yamafutha kunoba umntu ame esingangeni. Kukhuselekile kuba kaloku usendaweni enabantu kunoba ume ebumnyameni.

Xa unebhayisekile eneneni uyakhawuleza ukufika, awuzukutsha kwitrafikhi njengabantu beemoto. Kodwa ke kufuneka uqiniseke ngokhuseleko lwakho, njengokuba kufuneka unxibe iimpahla ezikhanyayo njengee-reflector jacket. Futhi xa kunetha kufuneka uqinisekise ukuba unaso isikhuseli mvula.

Ndicinga ukuba eyona nto ibatsalela ezilokishini kukuba iilokishi azifani neendawo abahlala kuzo bona phesheya, iindawo ezizidolophu. Baye bafune ukufunda ngendlela abantu basezilokishini abaphila ngayo, indawo abahlala kuyo, ukutya abakutyayo kunye ne-culture yaloo ndawo.

Luba mnandi uhambo lwendlela kuba kaloku apha endleleni emotweni nonwabile futhi xa ujonga phandle ubona izinto ongaziqhelanga, .

Izinto ezinyusa ipetroli ziquka iimeko ezifana njengokunyuka kweoyili, izinto ezenzeka kumazwe ngamazwe, iekhonomi kuyaxhomekeka ukuba isibekaphi ngelo xesha thina sililizwe loMzantsi Afrika, kwaye siyachaphazeleka nazizinto ezenzeka kwamanye amazwe.

Izinto endingazithandiyo kulo msebenzi kukuba kulindeleke ukuba wena njengomqhubi mawusoloko ungumntu ongathi akazinto okanye uthobele yonke into ethethwa ngumkhweli okanye ngumhlali. Enye into ukuba kungatshintsha ukuba abantu bangatyeli emotweni. Enye into endinothanda ukuba itshintshe kukuba sonke singabaqhubi siwuthobele umthetho ukuze iyeke le nto yokuba sisoloko sileqwa zii-traffics.

Ndiyaxolisa kakhulu ngendlela eniziva ngayo, akukuba andinihloniphanga kodwa bandibethwa yimeko. Ndiyaxolisa ukuba ndinenze namane nifika emva kwethuba emsebenzini, ayingomkhwa endiwuthandayo nam endifuna ukuqhubeka nawo. Ndiyathembisa ukuba ayiphinde yenzeke into enje kwaye xa endizifumana ukuba ndikwimeko yokuba ndingazulenza ixesha ndiya kunazisa kwangexesha ukuze kwenziwe ezinye iindlela zokuba kuyofikwa emsebenzini ngethuba.

Mnumzana uKhumalo andiyithandi indlela osiqhuba ngayo. Noko ayintlanga into yokuba qho xa inguwe osilandayo ukuba siye emsebenzini ufike emva kwexesha. Loo nto isibeka kwimeko yoba sibe ngabantu abafika emva kwexesha emsebenzini futhi siyathethiswa thina ngabaphathi bethu. Ndiyakucela Mtungwa, khawuzame ukulenza ixesha lokuba ufike kuthi, ufike kwangethuba.

Bemi boMzantsi Afrika, kulo nyaka kwiiholide zangehlobo njengoMphathiswa wezoThutho ndigqibe ekubeni amaxabiso okukhwela inqwelo yomoya ehle ngomlinganiselo we-fifteen percent. Senza ngolu hlobo ukuze sikhuthaze ukuba abantu basebenzise iinqwelo zomoya ukuze inani leemoto luhle ezindleleni.